Kwezemishado, ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi umuntu osuke ethandani yena. Bakhona abantu abathanda ukuhlala bebodwa, noma babe nobudlelwane nabantu kodwa bangashadi. Kube khona abanye abantu abasuke besebudlelwaneni nabanye abantu bafune ukushada. Ngalokho-ke, ngicabanga ukuthi kuya ngomuntu ngabe uyena ukuthi usuke efunani, noma ethandani.

Ngicabanga ukuthi abazali abangene ndawo ekukhetheleni abantwana babo abalingani. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuzikhethela umlingani afune ukuba naye, nomlingane afune ukumshada. Abazali into abangayenza ukuthi baxwayise abantwana babo ngabalingani babo, kodwa abanalo ilungelo lokubakhethela.

Angikhuliswanga ngokwenkolo ethile kodwa ngiyakwazi ukubaluleka kwenkolo, nokwezenkolo zendabuko, nokubaluleka kwazo.

Ngingafundisa umphakathi ngokubaluleka kwaleli siko, nezindlela abafana kanye nomphakathi ozozuza ngazo ngokuthi abafana baziswe, futhi bazibandakanye kulo mkhuba.

Angikaze ngikhuliswe njengowesilisa kodwa ngiyacabanga ukuthi lowo muzwa wumuzwa omuhle kakhulu futhi uhamba nokuzigqaja ngobuntu bakho, futhi kanye nendabuko yakho, indabuko yobabamkhulu bakho, kanye nabo bonke abaphila ngaphambilini ukuze nawe ube khona lana emhlabeni. Ngiyacabanga ukuthi kuhamba nokuy'qhenya kakhulu.

Ngicabanga ukuthi izindlela zokupheka kwesintu akudinge kushintsha ngoba kusebenzisi gesi, okuyinto enhle. Ukupheka ngezinkuni kuyilungele imvelo, futhi ukupheka ukudla ngamanzi nosowoti, nemfino yodwa kwenza ukudla kube nomsoco, kuphinde kube nempilo futhi.

Yebo, esikhathini samanje abantu besilisa nabesifazane bayalingana ngokobulili, yize banezindima zabo ezahlukahlukene abazidlalayo. Wonke umuntu uyalingana, yize kuwumuntu wesilisa noma umuntu wesifazane. Wonke umuntu ubalulekile, indima ayidlalayo emphakathini nasemndenini.

Ubuchwepheshe budlala indima enkulu ebalulekile futhi ekunqobeni izithiyo zokuxhumana. Kunezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Duolingo ezifundisa abantu ukukhuluma izilimi ezahlukahlukene, nezinye futhi ezisebenzisa ukuhumusha amazwi abe wumbhalo ukusiza abantu ukuba baxhumane kangcono uma bekhuluma izilimi ezingafani.

Ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi wena njengomuntu ukholelwa kuni. Uma nawe, njengomndeni wakho uyakholelwa emshadweni ehleliwe angiyiboni inkinga. Kepha uma ungakholelwa ezinkolweni zomndeni wakho, ngiyacabanga ukuthi unalo ilungelo lokuzikhethela ukuthi ufuna ukushada nobani, uma ngabe uyafuna ukushada, noma awufuni ukushada yini. Ngikholelwa ekutheni abantu mele banikezwe amalungelo wokuzikhethela izinto abafuna ukuzenza nokuthi iy'mpilo zabo baziphila kanjani.

Anginalo udaba engingaluxoxa ngezemfashini, kodwa engikwaziyo ukuthi iqembu lezombusazwe kanye nenhlangano yamalungelo abantu, i-Black Panthers lalidume ngokushaya ama-Afro. Lena kwakuyindlela yokubonisa ukuziqhenya kwabo ngobumnyama babo, nobu-Afrika babo.

Yebo, zikhona iy'nguquko ezenziwe yiy'zukulwane ngendlela ukudla okuphekeka ngako okwesintu. Abantu abasha sebeyishintshile kancane indlela yokupheka ukudla kwesintu, ngokufaka izinongo zaseNtshonalanga nezaseNdiya ekudleni komdabu okwase-Afrika